Kwindawo yam sikhokelwe yiNkosi uZilungile, uJalamba. Inkosi yethu inegunya lokukhusela nokulawula uluntu lwethu ngokwemveli zesiNtu. Indima yakhe ibaluleke ngokuba ilawula imicimbi yezentlalo, imicimbi yesiko kunye nokugcina uxolo phakathi kwabantu. Inkosi ikwajongana nokusombulula iimpikiswano phakathi kwamalungu oluntu, incedisa ekuphatheni umhlaba kwaye ibambisene nemibutho karhulumente ukufezekisa uphuhliso nolondolozo lwamasiko. Inkosi yethu inoxanduva lokugcina amasiko esiNtu esiphila esiphila kulo, ifundisa ulutsha ngeemfundiso zesiNtu kwaye isebenzisana noluntu ukugcina unxibelelwano oluhle phakathi kwamalungu oluntu. Le nkokheli ibalulekile ukugcina ubunye nobuntu phakathi kwabantu bendawo.

Igama elithi-rainbow nation lithetha kum ubumbano nobuhlobo phakathi kwabantu abavela kwiintlanga, iinkolo nenkcubeko ezahlukeneyo eMzantsi Afrika. Ligama elimele ithemba, uxolo kunye lokuqala okutsha emva kobandlululo. Likhumbuza ukuba nangona sisahlukile ngolwimi, umbala wesikhumbuzo okanye inkolo sonke singahlala kunye sixhasane kwaye sakhe ilizwe elibhetele. Kum i-rainbow nation isisikhumbuzo sokubaluleka kokuhloniphana, ukwamkelana kwakunye nokwakha ikamva elisekelwe kuthando noluntu olunobunye.

Njengomfana ohlala emaphandleni kwaye kusapho lwam kukho imfuyo, indima yam ibalulekile kakhulu ekugcineni nasekulungiseni impilo yezilwanyana zethu. Ndiyaphakama ekuseni ndiyokukhapha iinkomo ziye elalini ukuze zitye ndiziqaphele ukuba azinamlonda okanye azigulanga. Ndiyakhumbula ukuba iinkomo zibalulekile kuba ezisisiseko somnotho wosapho, zisetyenziswa kwimicimbi yesiNtu efana nelobola, zisinceda ngemveliso yobisi kwaye ngamanye amaxesha zithengiswa ukufumana imali yokunceda ekhaya. Ngoko ke uxanduva lwam lubalulekile, lundifundisa uxanduva, ukuzinikela kunye nothando lwamasiko. Ukuba ndiyenza kakuhle le ndima ndinceda usapho lwam ukuba luhlale luzinzile kwaye lubambelela kwimvelaphi yalo yesiNtu.

Ngokoluvo lwam isiko lobudoda kwaXhosa luhlala lusebenza njengendlela yokufundisa ulutsha ngakumbi amakhwenkwe ukuba luthathe uxanduva luziphathe ngobudoda kwaye lihloniphe abantu abadala, izithethe kunye noluntu. Eli siko linembali enzulu kwaye lidlala indima ebalulekileyo ekwakheni ubuntu, isidima kunye noxanduva kumfana ovela ebuntwaneni ukuya ebudodeni. Nangona kunjalo kukho imingeni mihla namhla namalanga ezinjengokuphathwa kakuhle kwezibhedlele nesiNtu, ukungabikho kukhathalelo lwempilo kunye nokungabikho kolawula olusemthethweni kwezinye iindawo ezibangela ukuba eli siko ngamanye amaxesha lingaphumezi ngokupheleleyo injongo yalo. Kodwa xa lusenziwa kakuhle ngesidima nangabantu abanoxanduva, isiko lobudoda lisehleli lihlala liyinxalenye ebalulekileyo yokwakhe amadoda anesimilo nolwazi lobomu. Ngoko ke ndikholelwa ukuba eli siko lisengakwazi ukuphumeza injongo yalo.

Iimbongi zomthonyama zidlala indima enkulu kwinkcubeko yamaXhosa. Ababhali mibongo bagcina iimbali, bafundisa ngamasiko kwaye bavakalisa iimvakalelo zabantu. Abaculi basebenzisa iingoma ukuxelela amabali, ukudibanisa oluntu kunye nokonwabisa. Abagcisa bezandla benza izinto ezifana neempahla, izitya nezinye izinto zemveli ezibonisa inkcubeko. Bonke aba bantu bagcina amasiko ephila bayadlulisela kwizizukulwana kwaye bakha isazisi soluntu lwamaXhosa. Ukwandisa kwiimbongi zomthonyama, babelana nabanye ngendlela abavakalelwa ngayo kweso simo bajongene naso ngelo xesha ukuze bafumane imfundiso ngalo meko leyo.

Le yingxaki ebalulekileyo kuba nangona abantwana befunda isiNgesi kakuhle ngenxa yeenkqubo zethivi bayaphulukana nolwimi lwabo lwemveli isiXhosa. Isisombululo kukuba kube neenkqubo zabantwana ezikwa ngeelwimi zasekhaya ngakumbi isiXhosa kwimithombo yethivi efana ne-SABC Education okanye iYouTube. Oko kunganceda abantwana bafunde isiXhosa ngendlela emnandi bafumane ulwazi ngamasiko, amagama amatsha kunye neendlela zokunxibelelana ngolwimi lwabo lweenkokheli zabo, kukwabalulekile ukuba abazali bafundise abantwana isiXhosa ekhaya babukele nabo iindawo ezifundisa ngolwimi lwabo kwaye babancede babhale okanye bathethe ngesiXhosa mihla le. Isizathu sokwenza oku kukuba ulwimi lwesiNtu luluncedo ekwakheni isazisi umntwana, ukukhulisa intlonipho kunye nokuqinisekisa ukuba ulwimi lwethu alupheli. Ukuba asikhathaleli ulwimi lwethu abantwana baza kulahla ngokupheleleyo.